Ukusebenzisana siyingxenye yalolu hlelo njengomphakathi, kungasiza kakhulu uma kuza ngakwezokulima ngoba umuntu, nomuntu, nomuntu, ufika nolwazi lwakhe olwahlukile, omunye umuntu mhlambe angalwazi. Leyo nto leyo iyasiza ukuthi izitshalo zisheshe zikhule izitshalo zethu zingafi kalula. Yonke into esiyenzayo ibe impumelelo, yonke into eniyenza nibambisene njengomphakathi kuba impumelelo akufani njengokuthi wenze izitshalo uwedwa ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ungabi nalo olunye ulwazi ongahle uluthole komunye umuntu. Ngakho-ke ngiyayisaphotha kakhulu le ngxenye yokuba ilo hlelo lwezolimo.

Njengomuntu oyingxenye yalolu hlelo lozokwelekelelana nomphakathi, ngicabanga ukuthi yinto engasiza kakhulu le kithi sonke, ngoba masihlangene siwumphakathi, omunye, nomunye, nomunye ufika nolwazi lwakhe analo makuza ngakwezolimo. Lokho wena ofika nakho kungaba yinto entsha kimi mina futhi engasiza ukuthi izitshalo zethu zikhule kahle, kungabi bikho isitshalo esifayo, yonke into esiyenzayo ibe impumelelo. Uma nizokwenza izinto ngokubambisana, konke kuyaye kuhambe kahle futhi kube impumelelo, ngoba umuntu uma ezokwenza into eyedwa, angeke kuze kuphumelele kahle ngoba luningi ulwazi olukhona abantu abanalo makuza ngakwezolimo.

Ukusebenzisa impova yomoya kuyasiza kakhulu, ngoba yona iyona enamandla ekusephebezeni izinambuzane lezi eziyingozi ezidla izitshalo. Okuyinto enhle leyo, ngoba izitshalo zakho zizokhula kahle futhi zingaphazamiseki. Yingakho-ke kulungile ukuthi usebenzise impova yomoya.

Uma nginganikezwa indawo emakhaya, njengoba iy'ndawo zasemakhaya zaziwa ngokuthi izindawo ezinkulu futhi ezivundile, ngingalima kuyona izitshalo ezahlukahlukene, ngithathe lezo zitshalo ngizidayise ezindaweni ezahlukahlukene. Isizathu sokuthi ngenze lokho ukuthi, ngiyazi ekugcineni ngizothola imali, kube indlela yokuthi ngiziphilise ngikwazi ukuba nekusasa elihle mina nezingane zami.

Indlela ipulazi elingaqinisekisa ngayo ukuthi njalo lihlezi linezithako ezintsha endaweni ukuthi, okokuqala bengasebenzisana nabosomabhizinisi abakhona endaweni abangosolimi, ukuthi bacele bona kube yibo njalo ababafakelayo izithako ezihlukahlukene. Baphinde futhi nabo babe nelabo ipulazi lapho abatshala khona izithako ezahlukahlukene, ngaso sonke isikhathi bazishintshashintshe ukuze izivakashi lezi ezifikayo zizofika, zikujabulele ukuba khona futhi zidle izithako ezahlukahlukene.

Izinselela umlimi angabhekana nazo lapho efuna ukushintsha izitshalo azozitshala, kungaba isimo sezulu. Isimo sezulu isona esikuvimbelayo noma ngingathi esikukhethelayo ukuthi yiziphi izitshalo ongazifaka ngaleso sikhathi. Ngoba kungenzeka ukuthi wena ufuna ukushintsha ufake lesi sitshalo, kanti cha, leso sitshalo asihambisani nesimo sezulu ngaleso sikhathi.

Izindlela ezingasiza abalimi ukuthi baphumelele kakhulu laba abasafufusa ukuthi, kube khona izikole, izikole ezizosiza wonke umuntu ofisayo ukuba umlimi. Kulezo zikole kungafundwa amakhono ahlukahlukene, ukunakekela izitshalo, umhlabathi okumele bawasebenzise, nezinsizakusebenza abazozidinga ukuze izitshalo zabo zikhule kahle futhi yonke into abayenzayo ibe yimpumelelo.

Izindlela abalimi abangazisebenzisa ukonga amanzi ngesikhathi sesomiso, ukuthi batshale izitshalo lezi ezingafuni amanzi ngaso sonke isikhathi. Ezinye zalezi zitshalo kungaba u-anyanisi. U-anyanisi esinye sezitshalo esaziwayo ukuthi sona asidingi amanzi amaningi ukuze sikhule.

Izinambuzane ezivamise kakhulu kungaba izintuthwane, izintuthwane lezi ezinkulu ezinamakhanda abovana. Yizona ezivamise ukudla izitshalo ngaphansi, futhi zibulale nembewu. Indlela yokuzilawula kungaba ukuthenga izinsizakusebenza noma imithi esetshenziswayo ukufaka emhlabathini ukuze uzibulale.

Ezinye izindlela abalimi abangalwa nazo nezinambuzane ukuthi, njalo uma bezofaka izitshalo basebenzise izinto zokuvundisa umhlabathi. Ezinye zale zinto zokuvundisa umhlabathi ziyaye zibe namandla kakhulu ekuthenini izinambuzane zize zingahambisani nazo futhi zingasondeli eduze kwakhona.

Yebo, ngake ngalivakashela ipulazi lezithelo, ngisafunda esikoleni basithatha basihambisa khona. Izithelo ezazitshaliwe zaziningana, kwakukhona ama-apula, amagrebhisi, uphayinaphuli, nokunye. Isithelo engasithanda kakhulu kwaba amagrebhisi.

Isomiso sithinta ukukhiqiza kokudla ngokuthi zonke izitshalo ziyafa ziphele zingamili. Lokho-ke kudala ukuthi abalimi bengabi nazo izitshalo abazozidayisa, okuyinto futhi enomthelela kuwo wonke umuntu ngoba nabathengi basesitolo nabo bazobasenkingeni ngenxa yokuthi ukudla kuzonyuka kakhulu ngenxa yesizathu sokuthi sekunzima ukuthi kutholakale ngoba izitshalo eziningi zizobe sezifile ngenxa yesomiso.

Ngingathi asikho isipiliyoni sami esivuswa uvolo, kodwa uboya bungenza ngizizwe ngicasuka. Izinkumbulo ezingfikelayo uma ngabe ngibona nje into ewuboya noma ngibuthinta, ukucasuka nokuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthole ekudleni.

Engingakwenza ukuthi ngitshale lezo zitshalo ezihambisana naleso simo sezulu esibhekene naso ngaleso sikhathi.

Engikuqondayo ngokuvuna kwamanzi emvula ukuthi, kunezinto abalimi abangazisebenzisa ukuze bakwazi ukuvuna amanzi emvula. Ezinye zazo ilokhu esikubiza ngokuthi uJojo, okunye uyazikhandela kona ekhaya, usebenzise namabhakede nemiphongolo, kuthi njalo uma kuna izulu amanzi atheleleke khona ukwazi ukuwagcina uwasebenzise mhla sekune somiso sifikile. Yizona zindlela zokuvuna amanzi lezo abalimi abangazisebenzisa.